Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya . Go ka nna motshameko ebile e ka nna go itlosa bodutu ka nako e le e nngwe. Gonne go fenya le go gaisana le batho ba bangwe ke boitlosobodutu bo bo sekanang ka selo. Ebile o kgona go e tshameka gongwe le gongwe.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana. Gonne go bonolo go fitlhela metshameko mo mogaleng. Bana ba le bantsi ga ba sa tlhole ba ya kwa ntle go tshameka le bana ba bangwe ka namana ba duletse metshameko ya mo megaleng.

Nna ga ke motho thata le metshameko, e fela go na le motshameko o ba o bitsang Candy Crush. Mo e leng gore o deal-a o bereka ka di-sweets-e, dimonamone. O thubakanya dimonamone tseo, go na le o mongwe gape o e leng gore kwa mafoko one o bitswa Word Puzzle ke tsone tseo.

Metshameko e e tshamekiwang ka di ileketeroniki, e ama metshameko e e tumileng ya gompieno. Ka gore melawana ya mo ileketeroniking ga e tshwane le fa o tshameka motshameko ka mmele. Ke sone se se dirang gore e amege.

Ka fa ke ge ke setse ke buile nna ga ke motho thata le go rata metshameko. E fela metshameko ya se ileketeroniki e dirile gore ke rata gore e dira gore motho a seke a nagana thata ebile e ntshana le bodutu. Ebile gape go kgona go e tshameka gongwe le gongwe nako nngwe le nngwe e o e e batlang. Ga ena gore o tshwanetse o ye kgotsa go be le nako e e tshwanetseng e tshamekiwe.

Gore o kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng. O tshwanetse gore o be le mogala wa letheka, o be gape le data. Ka fa setse ke buile nna ga ke motho thata le metshameko. Ga gona metshameko e ke itseng thata go tloga fela le di-social-media e leng tsona di-TikTok-o le di-Facebook-o.

Metshameko ya mo di-inthaneteng e ka go ama fa o e tshameka o sa kgaotse. E ka go ama wa palelwa ke go dira ditiro tse o tshwanetseng o di dire. O a palelwa le ke go dula le batho ba lelapa la gago kgotsa le ditsala tsa gago. Nna mo inthaneteng ga gona metshameko e ke e ratang, ke fela ke tsenela di-social-media.

Tshameko ya mo di-inthaneteng e batla data gonne inthanete gore o e dirise e tlhoka data. Ke nagana gape gore metshameko e o e fitlhelela mo inthaneteng, go na le tlhwatlhwa e e leng gore e a duelega. Ke sone se e leng gore e tlhoka data. Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka fela data, kgotsa yona Wi-Fi le mogala wa letheka o eleng gore o kgona go tsena inthanete.

Ke nagana batho ba le bantsi ba dira ke gore data ya bosigo ga e ture, ga e kwa tlhwatlhwa ya ko godimo, ebile ga e fele ka bonako. Ke sone se se dirang gore ba tshameke metshameko ya inthanete bosigo. Fa mongwe a sa batle go reka data a ka tsenya Wi-Fi. A dirisa Wi-Fi gonne yona e a rekega ebile ga e fele ka bonako, ga e fele nako tse dingwe.